Uye athi uye athi abantu abasha baphatha ama-cellphone njalo abasakwazi ukwenza ezinye izinto engekho esandleni futhi iwona lawa adala izingozi eziningi emgwaqeni.

Iyiphi inselela ebaluleke kakhulu ebhekene nabaculi bendawo noma izigcawu zomculo mayelana nokwenza ukuthi okuqukethwe kwabo kuqashelwe? Inselelo ebhekene nabaculi bendawo ukuthi abasaqasheki kalula.

Umculi wami engimthandayo oyiqembu futhi uKhuzani Mpongose. UKhuzani Mpongose ufaka wonke amagelelo wakhe ngoba uma ngabe ecula, ujwayele ukucula umasikandi kodwa kwi-album yakhe uthola umasikandi uthole i-gospel uthole nokungathi kusasicathamiya. Ujwayele ukucula umculo wakaZulu kakhulu.

Ukusebenzisa amadivayisi ahlakaniphile ukuqapha nokuphatha imisebenzi yansukuzonke kusebenza ngendlela ehlakaniphile. Futhi ukusebenzisa iwashi elihlakaniphile elinenzuzo yokuthi lihlezi lisesandleni futhi liyakukhumbuza uma ngabe kuzomele uwashe noma uphekile.

Umthelela wefoni yokuqala ngqa emphakathini okuhlanganisa imphumela yayo ekuxhumaneni ubudlelwane kanye nempilo yansukuzonke. Kwasiza ngokuthi emphakathini abantu babekhona ukuxhumana, babekwazi ukuxhumana nabantu abaseGoli.

Ngingasabela ngokuthi ingane yami ngiyithathe ingikhombise lokho abayihlukumeza ngayo ey'nkundleni zokuxhumana bese ngiyayithatha ngiyisa e-police steshi ngiyovula icala lokuthi iyangihlukunyezwa, uyobe umthetho usudlala indawo yawo.

Ama-trend amanje kumadivayisi ahlakaniphile ahlanganisa nomthelela empilweni yansukuzonke emiphakathini. Le trend le yokuthi umuntu apheke apheke noma ngayini ahlanganise nje iyishebo ezinaye kuyasiza lokho.

Ngoba emphakathini wangakithi kudlangise kakhulu ubugebengu ngingakanda ithrendi noma idivayisi echazayo ukuthi sekudlalelwa ngakuphi ugesi usuthathwa ngakuphi ugesi noma ikuphi la usucime ngakhona ugesi. Uma ngabe ikhala leyo divayisi leyo usholo ukuthi kuzobe sekubakhona okwenzakalayo, siphume njengomphakathi siyobheka.

Amadivayisi ahlakaniphile esikhathini esizayo abangabhekana kanjani nezinselela zamanje kanye nemikhawulo njengobumfihlo? Ngokuthi kukhandwe amadivayisi angakhona ukuthi asize abantu ngokuthi bafake izimfihlo zabo.

Izingoma ezihlukene zingawuvusa kakhulu ukuzwela futhi zinobubudlelwano obuningi nemizwa ngoba uma ngabe ulalele ingoma kumele kube khona lolu singa oluvukayo noma uvuka usingo lukamaskandi noma uvukwa usingo lomculo wokholo.

Ngingaya kwikhonsathi komculi kamasikandi, lapho khona kuzobe kukhona bonke abaculi. Kuzobe kukhona nabaculi abacula izingoma zokholo kanye nabafundisi.

Ukuthi bachaze ukuthi ukuxhumana ebubumbeni izitayela zamasiko nokuziphatha kwabathengu nanokuthi wonke umuntu osuke ebalulekile uma ngabe eze kuleyo khonsathi.

Amathrendi angaba khona ukuthi abantu bangene babe online mhlampe kwi-view, bangene babe online bese-ke bayaqhudelana baqhudelane ngokupheka noma ngamathalente athize.

Uma ngabe ngingasebenza ebhange ukuze ngisize abasebenzi nge-inthanethi ebhange futhi bamise izinkokhelo ezenzakalayo ngingabakhombisa ukuthi asebenza kanjani ama-ephu abo ukuze umuntu uma ngabe esekhaya ekwazi ukuthi ezinciphisele izindleko futhi akhone ukuthuthuka asende imali.

Into engiyifundile ukuthi kumele wazi ukuthi ukhetha kanjani phakathi kokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuxhumana noma lokuthumela imiyalezo, noma ukushayela umakhalekhukhwini. Futhi kumele wazi zonke izinto, noma ungazazi nje kancane kodwa ubenalo lolo lwazi.

Amathrendi amathrendi angaba khona esikhathini esizayo kumadivayisi ahlakaniphile okuhlanganisa nobuchwepheshe obusafufusa kanye nezinhlelo zabo zokusebenza ezingaba khona ukuthi kube khona amadivayisi akwazi ukubheka ukuthi ikhadi lakho alisetshenziswa yini omunye umuntu futhi nanoma la olisebenzisa khona lisebenza kahle yini. Umshini awucoshiwe yini.